Enye yezinto endicinga uba yenza kungalungi ukuba ngumphembeleli ukwenza imali, ezi nkampani uyawufika zininzi zigxalathelene zifuna ubenzele i-content njenga-influencer okanye ewe i-photo shoot ube ixesha lakho mhlawumbi ungakwazi ukulimaneyja ngoba kufuneka uye ngapha okanye wenze le nale. So laa nto iyachana apha exesheni, ndingatsho. Kwelinye icala kuyakwazi uthuleka ungafumani zi-brand partnerships for ixesha elide, ungabi nangeniso ke ngoku okanye ungabi namvuzo.

Ndicinga ukuba kungamnceda ngoba ukudlala umdlalo webhola uzawuthi xa ephaa ebholeni afike phaa enze abahlobo, abe nabantu bokudlala, abe nabantu bokuthetha ayeke uba lilolo. Loo nto izamnceda adivelophe nee-social skills.

Imidlalo enjenge-rugby, i-hockey kwakunye ne-volleyball ndingathanda ukuba iqukwe kwizikolo zasezilalini.

Enye yezinto endingathanda ukuyenza ukuze indenzele ingeniso yi-content influencing, ukupromowutha ii-brands kumakhasi onxibelelwano ukuze ndifumane ingeniso. Nokutransleyitha ke oku usukela kulwimi lwesiNgesi ukuya lwesiXhosa. Ndicinga ukuba yenye yezinto endingayenza okanye endiyenzayo ukufumana .

Ewe, ndikhe ndazama phambili ukwenza iYouTube okanye ukuba ngomnye wee-influencers kuYouTube, kodwa amagingxigingxi endithe ndajongana nawo kukuzama ukuba nabalandeli abaneleyo ukuze ndiqale ukufumana ingeniso. Kunzima kakhulu ukufumana abalandeli kodwa ke ngoku ndiyazi ukuba ngawaphi amanyathelo ubani nobani ekufuneka awathathile ukuze afumane abalandeli abaneleyo ukuze enze ingeniso.

Yaza namathuba amaninzi kakhulu emisebenzi. Eminye yayo kukuthengisa, abo bazithengiselayo bathi bafumana ingeniso enkulu kakhulu nabo bathengisa izidlo zalapha eSouth Africa kwakunye nabo banamashishini weendawo zolala bathi bafumana ingeniso.

Oyena mdlali, mdlalo othandwayo ngabafundi abanintsi yibhola ekhatywayo ngokuba soloko bejongile ukuba sesiphi isikolo esizawuphuma phambili, esiza kuthi siyithathe indebe. Yiyo loo nto bewuthanda.

Xa ungumntwana othatha inxaxheba usoloko enomdla wokungenela izinto eziza kuphuhlisa, loo nto ikufundisa le nto sithi zii-social skills, iyakunikeza futhi nee-skills ozidingayo apha ebomini ukuze uphumelele. Futhi iyakukhuthaza, uyakhuthazeka, uyakhula njengomntwana.

Ezemidlalo esikolweni ziluncedo ngendlela yoba umntwana uye azibone ukuba loo mdlalo nguwo awufuna ukuwulandela xa egqibe isikolo, nguwo awuthandayo futhi unomdla kuwo.

Iqela lebhola endilithandayo futhi endingathanda ukuba liqhubekeke liqhube kakuhle yiSundowns. Enye yezinto endingakhuthaza ndithi mayiqhubeke izenze kukunikeza ithuba abadlali abasakhulayo abanetalente entsha.

Kunokumnceda ngendlela yokuba unabo abantu bokuthetha, bokuthetha kubo xa eziva exinezelelekile okanye umoya wakhe uphantsi. Unabo abantu bokuphokoza, oontanga abalingana naye abazawuyiva, bammamele bayiandastende intlungu ajongene nayo.

Endizikhumbulayo ngoku yi-FIFA World Cup yango-twenty ten. Kunyaka ophelileyo okanye unyaka ongaphambili konyaka ophelileyo ibikhona ne-netball championship. Enye yemidlalo yehlabathi, andinothi ngumdlalo kodwa ke I think yiComrades Marathon ngoba iye iquke nabani na wakweliphi ilizwe.